Iyingxaki ngokwenene kwaye futhi iyakhathaza into yokubona abantu bathi befunyenwe sesi sifo sikagawulayo okanye intsholongwane kagawulayo befikelele kwisigqibo sokuba abazulithatha iyeza elilwa le ntsholongwane. Well ke njengogqirha ngokophando esithe salifumanisa siye safumanisa into yokubana oku ngamanye amaxesha kubangelwa yinkcazelo ephosakeleyo eye inikwe okanye ifunyanwe ngaba bantu banesisifo. Baye baxelelwe into yokubana ezi pilisi xa bezitya zizobagulisa nangakumbi okanye zibenze into yokubana bagule ngokwasengqondweni. Iinto ezinjalo zizinto endinozama ukuziqonda kumntu othi ufikelele kwisigqibo sokuba akazukuzithatha ezi pilisi. Ndingazama ukuqonda ukubana kutheni efikelele kwesi sigqibo ukuze ndibone uba ndingamnceda kanjani na.

Bantwana bam, ndithi mandithathe eli thuba ndithethe nani. Nani niyivile into eyenzekileyo komnye wontanga wontanga wenu othe wazibulala ngenxa yokubana eye uye wasindwa yingxaki ebenayo. Ndifuna ukunicela ukubana nani xa niziva nisindeka, inoba yingxaki enjani na, funeka niyazi into yokubana eso ayisosiphelo sobomi, izawudlula loo ngxaki. Xa uziva usindeka ngohlobo lokubana caba uziva ingathi kunzima ukuyinyamezela okanye ukumelana nayo, okanye uvakalelwa ingathi soze idlule, thetha nomhlobo osendeleyo, thetha nomzali, thetha notitshala wakho esikolweni. Ukuba awukwazi ukhululeka, thetha kumhlobo osondeleyo. Suyigcina ngaphakathi ingxaki kuba loo nto iza kwenza usindeke kakhulu uzibone sowucinga ngokuzibulala.

Wel mntanam, ndiyavuka le nto uyithethayo kodwa ndifuna ngamanye amaxesha sibe bulumka wena wokuyithatha okanye siyikholelwa yonke into esiyibona kumajelo okuncokola enoba iboniswa ngabantu engathi singabathemba kuba ngamanye amaxesha ezinye iinkcukacha abazivezi okanye ke basinike inkcazelo engaphelelanga. Ukuba yena ngokomzekelo uzinikwe ngugqirha wakhe ezi pilisi, asimazi ubana ugqirha wakhe ziintoni ezinye oye wazincomela uba azisebenzise ezihambisana nezi pilisi ukuze zimncede. Ndicebisa uba nathi senze uphando olufanayo sidibane nogqirha sive ubana yena uzibona kanjani ugqirha ezi pilisi. Ingaba zikhuselelekile na? Ngaba azinobakho ii-side effects? Ukuze siqiniseke ubana uba ziyasebenza zisetyenziswa ngayiphi na indlela ukwenzela ubana sibe nenkcazelo epheleleyo ngendlela ezisebenza ngayo.

Mzala wam, andifunuxoka mzala, ndiyiqonda kakuhle le ndlela uziva ngayo. Enyanisweni nam umhlambi bendiyawucinga njengawe. Uba ngazama lena into ayilungi, ngapha umsebenzi uphelile ubangathi akhukho nto ilungayo. Ndiyayiqonda uba kutheni uziva ngolu hlobo ube ngathi unamashwa, kodwa ndifuna ukukhuthaza wena mzala wam uba ungakhawulezi ucinge ngolo hlobo. Isizathu soba nditsho kungenxa yokubana baninzi abantu kweli xesha sikulo abehlelwa zizinto ezibuhlungu kakhulu. Mhlawumbi nawe xa unozipha ithuba ungabakhumbula abanye babo. Mhlawumbi ezinye iingxaki zabo zingaphezulu kwezi zakho, so ndizama ukuthi ungakhawulezi ucingele uba ngamashwa, wena mzala. Enye into ixhesha esikulo zininzi kakhulu izinto ezimbi ezenzekayo kodwa ndifuna nje ukukhuthaza, wena mzala wam, uba ungalahli ithemba. Ungaphelelwa lithemba ucinga uba, hayi unamashwa, kodwa kwangaxeshanye andikugqibeli uba mawungayi okanye uye egqirheni, sisigqibo sakho.

Into yokuqala ethi qatha engqondweni yam xa kufika eligama lithi isifo somhlaza okanye i-cancer ngelama khumsha, kuthi qatha igangqongqo elikhohlakeleyo elingenalusini elihlasela umntu omdala nomntana ngokungenanceba. Elibashiya besezintlungwini libadlakazelisa ngokweemvakalelo kuquka namalungu entsapho zabo. Le, nantso ke into ethi qatha engqondweni yam xa ndicinga ngeli gama lithi isifo somhlaza okanye i-cancer.

Ndingothuka mhlawumbi ndizive ndixhalabile ngaphakathi xa umntana womhlobo wam enokundicela ubana ndimkhaphe ayokwenza ubavanyo lwe-HIV eklinikhi. Ingqondo ingathatha ibeka ndizibuze imibuzo ndicinguba ngazuba, Nkosi yam, kwenzeke ntoni kulo mntana. Ingaba mhlawumbi uye waziphatha kakubi? Ingaba uye wangena engxakini? Ingaba uye wahlukunyezwa? Inoba yintoni ebangela into yokubana azive efuna uyokwenza olu vavanyo lwe-HIV eklinikhi mhlawumbi. Ewe, ingenzeka loo nto nangona ngamanye amaxesha kungekho rongo ukuba umntu ayozihlola nje kungekho nto imbi eyenzekileyo, kodwa ezo mvakalelo engqondweni zingafika. Kodwa ke kwangaxeshanye ndizame uba loo mvakalelo yokothuka nenkxalabo ndingayibonakalisi apha phambi kwakhe.

Kuyingozi kakhulu ukuthenga amayeza, pilisi, izongezo zempilo okanye ii-supplements ngelasemzini kubantu abangagunyaziswanga ngumthetho ukuba bazithengise. Kodwa ke ukuba kwenzekile, ngaloo mpazamo kuthi kanti ndiye ndazithenga ndifumanise apha ekuzithengeni kwam uba imihla yokuphelelwa kwazo ayicaci ncam, andinozitya. Isizathu sokubana ndoyikisela impilo yam ubana uthi kanti xa ndizitya kuzobakho ezinye ezinothi zivele ebezikade ndingenazo ngaphambi kokuba nditye ezi pilisi. Ndingavele nje mhlawumbi ndizibuyisele kumninizo, ndicele imbuyekezo yam okanye ingcaciso epheleleyo ngazo nangokukhuseleko lwazo. Kodwa kuyingozi kakhulu ukuthenga kubantu abangangunyaziswanga iipilisi ezifana nezi kuba loo nto leyo ingachanaba ingandichana nasempilweni.

Xana ke inkosikazi katatomncinci isisizisa umbandela wokuxhatshazwa kwayo ngutatomncinci emtshatweni wabo sube izise umbandela ontununtunu kakhulu. Ngokwamava wam ke akukho nto imbi xa usapho luye lwangenelele, mhlambi kuquka ke nabantu abakhulileyo abadala abahlonitshwayo. Baze babe nako ukukhalimela lo mntu wona umtshato ukuze into enjalo ithinteleke kuba xa izisa ihlazo entsatsheni, kwaye ingawuphelisa nomtshato. Kwaxeshanye ke xa intsapho idibene kuhle nokuba ilumke kwangaxeshanye ubana ingami phambi kwelungelo lenkosikazi lena. Xa yona inkosikazi inomdla okanye inqwenela uba izikhusele koku kuxatshazwa oku isebenzisa umthetho ngokuthi mhlambi isebenzise amapolisa ngokuthi iye emapoliseni. Akufunekanga ke silusapho sime phambi kwayo xa yena enqwenela ngolo hlobo.

Ukuba kungenzeka umntana esikolweni endimfundisayo njengotitshala wakhe asize ingxelo kum yokuba uye wakhulelwa andinofuna ukhawuleze ndibe ngqwabalala kuye okanye ndimkhalimele kuba esizisa le ngxaki kum kungenxa yoba uye wandithemba ukuba angakhululeka ayithethe kum. Kodwa phakathi kwezinye zezinto zokuqala endinozama uziqonda yinto yokubana yenzeke njani le nto, ukhulelwe phantsi kweziphi iimeko. Mhlawumbi sisizathu soba ndiyibuze ndizame uyiqonda le nto kungathi kanti lo mntana uye waxhatshazwa mhlawumbi ngokudlwengulwa, nto leyo enothi ke ibangele ngoku abe kule meko akuyo. Ukuze uba kwenzekile, nyani ke kunjalo, ndikwazi uthatha ukuthatha amanyathelo akhawulezileyo ukuze afumane uncedo. Kwangaxeshanye ke ndingamkhuthaza axelele abazali bakhe, kwangaxeshanye adibane noogqirha okanye neklinikhi ukuze aqiniseke ukuba usempilweni kunye nosana olo.

Njengotitshala okuthi kwindlebe zam kufike into yokubana apha eskolweni kuthe ndi amarhe wokubana omnye wabafundi ukhulelwe kunganzima kakhulu into yokubana ndibaqokelele bonke abo basasaza loo marhe lawo. Kodwa ke ndingenza imigudu kungenani ukuthi ndiyilandelele ukubana intsusa yawo isusela phi. Mhlawumbi abo bathe bangabokuqala ukusasaza la marhe lana, ndiqiniseke ngabo uba bona bafumana isohlwayo esibafaneleyo okanye ukhalinyelo olubafaneleyo ngokwemigaqo nemithetho yesikolo. Nto leyo izokumisela umzekelo phantse bonke abafundi abathe babandakanyeka, ekusenokwenzeka bona abakabhaqwa, baqonde into yokubana oku akufanelekanga futhi kunemiphumo ebuhlungu enothi ke ibafikele nabo xa bengayeki ukwenza loo nto.